Ezona nto zibalulekileyo kum xa ndithatha isigqibo, ingaba le ndawo ndiya kuyikhetha inala maxabiso ndikhuliswe ngawo na, iimfundiso zamaxabiso endikhuliswe ngawo? Kwaye ingaba ndiza kuphatheka kanjani? Ingaba ndiza kufumana amathuba amanintsi, nto leyo izawukwenza ukuba ndivuleleke iminyango okanye ndiza kuma endaweni enye na?

URhulumente angasungula iphulo apho kudibana khona oonontlalontle abasebatsha abaza kuza neengcinga ezintsha, ukuze bakwazi ukungena kwiingqondo zamantombazana amatsha asahlekisayo. Ukuze nawo mantombazana lawo akwazi ukuziva ekhululekile, athethe ngokukhululekileyo ngemiqobo ajongene nayo kubudlelwane babo nezinqandamathe zabo.

Ndingaya egqirheni okanye kwisangoma kuba indlela endikhuliswe ngayo ekhaya singabantu abakholelwa kakhulu kwizinyanya nenkolo yaseAfrika, ngoko ke ndingaya koosiyazi.

Ndingenza amalungiselelo okumhlamba nokumtyisa. Kodwa nam ndingumntu ngoko ndinaso isiqinisekiso sokuba ndiza kuludinga uncedo lwabanye abantu abandingqongileyo abafana noomakhelwane okanye amalungu osapho, oodadobawo, njalo njalo.

Ukudlwengulwa nokuxhatshazwa kwamabhinqa akukokuba kungenxa yezinto abazinxibayo, koko kungenxa yendlela yokucinga neendlela yokwenza kwabantu abangootata okanye amakhwenkwe asakhulayo aneengcinga ezimdaka nezingahlambulukanga. Ngoko ke isinxibo akukhathaliseki noba umntwana oyintombazana okanye ibhinqa linxibe ntoni, kweli lizwe libi siphila kulo, bayakuxhatshazwa kwaye badlwengulwe. Ngoko ke ukunxiba okanye isinxibo asixhumenanga tu kwaphela nokuxhatshazwa kwaye nokudlwengulwa kwamanina okanye amabhinqa. Into ilele kubantu abangootata namakhwenkwe asakhulayo ukuba bangacingeli kakubi amabhinqa okanye umntu acinge ukuba njengokuba umntana oyintombazana enxibe into emfitshane, ucelela ukudlwengulwa.

Ndiza kuthatha unyana wam ndimse kunontlalontle okanye ugqirha wengqondo amhlole. Ze akhuphe le nto ilapha kuye esifubeni imenza ukuba ayicinge kangaka de azibone sele ephantsi koxinzelelo lwengqondo.

Zona iimpawu zesifo seswekile azikho ncam ncam. Kodwa xa zithe zakhona zibonakala ngonxano olukhulu okanye umntu achame kakhulu, ukudinwa nokuluza i-weight okanye angaboni ngamehlo kakuhle.

Ndingaya kumphathi wesibhedlele eso okanye ndimbhalele i-imeyili ndimcacisela ngesimo sesibhedlele eso, ze ndibhalele nomphathiswa kwiSebe lezeMpilo ezilalini.

URhulumente uzama ngako konke okusemandleni ukubonelela ngemibutho yenkxaso eyaneleyo kubantu abaphila nentsholongwane kagawulayo. Kuba kukhona oonompilo abahamba bengena kwimizi ngemizi bacoce izilonda, bakhathalele izigulane eziphila nentsholongwane kagawulayo. Ngamanye amaxesha bazisa kwaye kwanamayeza afunekayo adingwa kwangaba bantu baphila nentsholongwane.

Ukungqunguphala kwebhajethi okanye imali ebekelwe bucala ukutya kweSebe lezeMfundo.

Indlela yokunxiba kumabhinqa okanye amantombazana asafikisayo ayinanto yakwenza nokuba nefuthe ekudlwengulweni nokuxhatshazwa kwawo. Nto nje eyonanto engungqa phambili yindlela abantwana abangamakhwenkwe abakhuliswe ngayo, nendlela yokucinga neyokwenza yabantu abangootata abasebekhulile ababona abantwana njengenyama okanye njengendawo yokufezekisa iinkanuko zawo.

Mhlawumbi ayihambelani neenkolo kwaye neendlela zenkonzo okanye indlela abakhulisa ngayo abantwana babo abazali, nto leyo evakalayo. Umzali ngamnye nguye bekufanukuba uthatha inxaxheba, ahlale phantsi nomntwana wakhe amxelele ngeendlela zokuzikhusela kwizifo ezosulela ngesondo. Kuba abantwana bayakhula kwaye baye bafune ukuzivela ngokwabo izinto ezifana nesondo.

Yintswelangqesho nentsokolo ezingungqa phambili nokuba ke nokuba phantsi kwefuthe lotywala. Kuba intsokolo okanye intswelangqesho yenza ukuba intloko yekhaya xa sele ilahlekelwe ngumsebenzi ibe phantsi kwexinzelelo lwengqondo. Iphele ikhuphela yonke loo nto emfazini okanye kwiqabane eliphila nalo ngokumbetha kwaye nangokumxhaphaza ngokwasemphefumlweni, ngokuthetha amagama angengawo.

Ndingazicofela imfonomfono yam ngokuba ndichithe ixesha ndincokole nabahlobo bam. Ukuba abafumaneki, ndifunde iincwadi online.

Amayeza esiNtu kwaye kunye namayeza wakwagqirha wanamhlanje abambisene ekunciphiseni izigulo kuba xa izinto zingabonakali okanye isifo esithile singabonwa ngugqirha, umntu uye ayo koosiyazi. Usiyazi lowo ufike ahlahlube, amcacisele ukuba yintoni engahambi kakuhle ebomini kwaye ngawaphi amanyathelo umntu angawathatha ukuphuhlisa ubomi babo.

Ndikhathazwa kakhulu kukungayikhathaleli kwakhe le meko akuyo ubhuti wam. Ngoko ke ndingazama ngako konke okusemandleni ukumkhathalela, ndiyithathele mna ingqalelo ngokumthengela amayeza afana nee-Disprin okanye asele amanzi rhoqo ze acambalale ukuze aphumle. Siyibone ukuba ide into yale ntloko iphelele phi.

Xa ndiva igama elithi TB okanye isifo sephepha, kuthi qatha imiphunga engcolisekileyo. Kuthi qatha uqhoqhoqho ogcwele ngumsi otshayo kuba isifo sephepha sayamaniswa nokungcoliseka okanye ukonakaliseka kwemiphunga, loo nto etshabalalisa ukukwazi kwemiphunga ukuphefumla umoya ococekileyo. Nto leyo owenza uba udubeke ukuphefumla umoya onongcoliseko.

Ndingaqala ndenze isiqinisekiso sokuba wonke umntu obengaphakathi endlwini uphumele ngaphandle. Ze ndenze amathile okuzama ukucimana nomlilo, hayi ukuhlangula izinto ezingaphakathi kuba zona ziyakwazi uphinde zithengeke. Kodwa ubomi bomntu abuphinde buzuzeke.

Ukusabela kwezicelo ezingxamisekileyo yasezilalini yahluke kakhulu kuleyo yasezidolophini. Kuba ezilalini izimo zakhona noko aziginyisi mathe kwaye bekufuze ukuba zezona zithathelwa ingqalelo kuba kungqongophele kwa izinto zokusebenza, ukukhawulelana nezo zicelo. Ukanti apha edolophini umntu uyakwazi nokuthumela i-imeyile okanye ayifake into leyo kwiinkundla ezo zokuxhumana, zokunxulumana, ithathelwe ingqalelo ngoko nangoko. Kanti ezilalini akukwazi ukwenzeka oko ngenxa yeemeko ezithile ezifana nenethiwekhi okanye ungabi nayo iWi-Fi okanye idatha yokungena kwakuloo nkundla yokuxhumana.